Go ruta ka boitshwaro le maitlamo a puo, go tlhalosa gore puo ga se fela tsela ya puisano, e e akaretsang tlhaloganyo ya maikutlo, tlotlo le boikokobetso. Go rulaganya dithuto tsa ngwao, go tsenya diporojeke tsa thuto mo dikhamphaneng. Go ruta ka ngwao ya setso, dipego tsa diphologolo, maitshwaro a solofetseng mo setšhabeng, dipuo le mekgwa ya puisano. Go tlhagisa diphelelo tsa go sa tlhaloganye ngwao.

Ka gonne di ba neile sebaka sa go buisana, go ikgolaganya le ba bangwe le go ikutlwa e le karolo ya setšhaba, le fa ba ka bo ba le nosi, gonne jaanong, motho o ka bua le ditsala kgotsa ba lelapa mo matswatswanong fela, a ba kgonang go abelana maikutlo, ditshwantsho le dikgangkhutswe ka bonako. Ka lebaka leo, batho ba le bantsi ba sa tlhole ba ikutlwa bale nosi jaaka pele, ka gonne di platform-o tse di ba fang tsela e ntšhwa ya go ikgolaganya le lefatshe. Le fa go ntse jalo, go tshwanetse go tlhokomela gore ba ikgolaganye thata ka platform-o tseno, le gona go ka oketsa maikutlo bodutu.

Patlisiso e e potlakileng le e tobegileng, tlholosano ya diteng, tlhabololo ya thekenoloji, diphetogo mo mekgweng ya babadi, ditshwenyegelo le ditšhelete.